Impendulo yam kukuvuna kuba ukutyala akukho nzima uvele nje uhlwayele imbewu, ugqume ngomhlaba uyiyeke ikhule. Kodwa xa uvuna kufuneka ngoku ususe isikhwebu ngasinye kudiza loo nto ke ithatha ixesha ngoba kaloku kusenokwenzeka ukuba intsimi inkulu.

Ewe, basekhona abantu abanomdla nabakuthandayo ukuququzelela ukwenza ezi gadi ziza kuxhasa abantu abangathathi ntweni. Kodwa ke ngoku bambalwa into ebangela loo nto kungenxa yokuba kukho ngoku imali yendodla efumaneka rhoqo ngenyanga, loo nto yenza into bana iindlela zokuziphilisa zinciphe kuba abantu besazi into yobana ikhona imali abayifumana simahla evela kurhulumente nyanga nganye.

Ngokophando awona mazwe athenga iziqhamo kwilizwe laseMzantsi Afrika yiNetherlands elesibini ibeyi-United Kingdom. INetherlands ithenga iziqhamo ezingaphezu kweetoni eziyi-nine hundred thousand ngonyaka, ize yona i-United Kingdom ithenge izitoni ezingaphezulu kwe-four hundred and forty thousand ngonyaka.

Ubungakanani besivuno buba negalelo nefuthe elihle okanye elibi kwezolimo ngokomzekelo ukuba isivuno siye sasincinane loo nto ithetha ukuba nengeniso yemali iza kuba ncinane, ukuba ke ingeniso iye yancinane amathuba emisebenzi awabikho, naloo misebenzi ibisele ikho kakade isethubeni nasemngciphekweni wokuphela. Kodwa ukuba isivuno sithe sasinintsi loo nto yenza ukuba nengeniso yemali ibe nintsi loo nto igcina umsebenzi kwezolimo ukho.

Kungenxa yokuba umoba usetyenziswa ukuze kwenziwe iintlobo ngeentlobo zemveliso enye yezo ntlobo ke yiswekile. Zininzi ke izinto ezisoloko zifuna iswekile yaye loo swekile isoloko ifuneka imihla ngemihla ngoko kunyanzelekile ke uba umoba uhlale ukho ukuze uzokwazi ukwanelisa iintswelo yabantu.

Iingenelo zokuvelisa ujongilanga ubuncinane zimbini ezona ziphambili xa sowukhule ngokupheleleyo ujongilanga uvelisa imbewu, yilaa mbewu ke le ukwaziyo ukuyiguba okanye uyisile uze ufunxe kuyo ioli, le oli ke yile idla ngokusetyenziswa ezivenkileni zokutyela, kwii-restaurant nasezindlini ioli ekuphekwa ngayo. Kanti ke le oli iyasetyenziswa nakwizithuthi ibeyi oli ke yokukwenza izinto ezifana nepetroli okanye idizili. Okwesibini imbewu kajongilanga iyasetyenziswa njengokutya kwezilwanyana.

Kubalulekile ukuyihlola imeko yomhlaba ekuza kutyalwa kuwo ngoba imihlaba ayifani eminye iba neasidi eninzi ngoxa eminye ingabi nayo i-acid eninzi okanye ingabi nayo kwa ukuba nayo. Masithi ke unomhlaba ongena asidi ininzi okanye ongenayo nje kwaphela ube ungakhange uyihlole loo nto ube unomdla wokutyala izityalo ezifuna umhlaba oneasidi eyaneleyo. Ngokuqinisekileyo eso sivuno asizukuba kumgangatho wokuthengiseka, kanti kwelinye icala ukuba umhlaba kuthe kanti une asidi eninzi zibe zona izityalo ezityalwe kuwo zifuna intwana yeasidi ngokuqinisekileyo eso sivuno siza kuchanaleka size sibe kumgangatho wokungathengiseki.